Batho ba heso ke lebohela monyetla ona wa ho buwa le lona, ke buwa le lona kajeno ka taba e tibileng, e leng ya tshebediso ya meriana e seng melaong kapa yona e sa ngodiswang ke ditsebi tsa bophelo. Ke utlwisisa hore batho ba bang ba fetohela meriana ena ka lebaka la bofuma. Ho hahella ha ditshebeletso kapa tumelo ya hore e sebetsa ka pele. Empa ke lekola ho lemosa ka kotsi e ka amang bophelo ba lona. Meriana ena hangata ho ya hlahloba bediswa ke ditsebi, e kaba mashano a mmele. Bokudi bo eketsehileng ho lonngwa ke diphio kapa pelo e sita hona lefu. Ka kopo ha ke re se ke ra sokola bophelo ba rona ka baka la meriana ena ya lona e sa tlwaelehang. Bophelo ke mpho ya ke mpho e re e fuweng ke ntate Modimo mme re lokela ho e boloka.

Ke utlwisisa bohloko ba batho ba bangata ba tobanang le bona ha ba fihla tleliniking kapa hona dipetlele. Ho bo thwe meriana e fedile mme ba ba newa dikeletso hore ba o reke ka lebenkeleng. Sena se ka baka pherekano haholo. Ha o so fuwe tataiso e hlakileng. Ho bohlokwa hore ha re reka moriana le ha o le kapa ofe ka lebaka la hore re utlwa hothwe o sebetsa ka tsela e tshwanang, ke ka hona ho leng bohlokwa hore re buisane le ngaka kapa mooki ka ho hlaka. Re lokela ho botsisisa ka lebitso la moriana o mong hobane meriana e meng, e ka bitswa ka mabitso a fapaneng, empa e na le sebopeho se tshwanang ha ba re fa lebitso le letjha la moriana re lokela ho botsa na o tshwana le oo ke neng ke onwa na, kapa o na le sebopeho se fapaneng kapa se tshwanang.

Ha e le nnete, ne ke sa tsebe hore Phupjane ke kgwedi e kgethehileng, e reretsweng ho kgothaletsa bophelo bo botle ba banna. Ke nahana hore mabaka a etsang hore ebe ha ke tsebe ke hore banna hangata ha re kgothaletswe ho buisana ka bophelo ba rona, setso le maikutlo a matjha a monna wa sebele, o mamella bohloko a entse ho rona. Banna ba bangata re be le letswalo ho ya hlahloba kapa ho buwa ka mathata a bophelo. Ha re na matsholo a matla a papatso, jwalo ka ha hlotse re bona matsholo a maholo a kang Breast Cancer Awareness ka kgwedi ya Mphalane rona ya rona ya banna ha e fumane tshehetso e lekaneng ho media kapa dikolong, ho hahella le ho mananeho a bulehileng le a fumanehang ha ele hantle. Banna ba bangata ha re tsebe hore ho na le kgwedi ya rona.

Ho mabaka aka bakang ho haella ha meriana metseng ya mahae, ekaba bo tsamaiso ya ho hlophisa e hlophisitsweng hantle tjhelete e fokolang ya Lefapha la Bophelo, boshodu kapa ho se hlokehi ho botshepehi. Batho ba bang ba na le letsoho mme ba utswa ho se be le ditsebi tse lekaneng. Mooki kapo ngaka ha e fumanehe ho laela kapa ho hlophisa ho romelwa ha meriana ka nepo, mme ditlamorao tse ka hlahang ka lebaka la ho haella ha moriana, bophelo bo mpefale lehloho la ho hlokahela ka tshepo ho tsamaiso ho phahama ha lefu la bakudi le e meng e mengata.

Joo ha ne nka aha sepetlele sa ka Iyoh ne ke tla se aha hoya ka ditlhoko tsa batho e seng feela moaho, ke tla qala ka ho buisana le baahi. Ke utlwe hore na mathata a bona a maholo ke afe mme ke tle ke rale sepetlele se nang le phihlello e bonolo ho batho ba holofetseng, batswadi ba banyenyane le batho ba tsofetseng ka tsela tse bonolo le meaho e hlomphehang. Ke tla kwetlisa basebetsi ba bophelo ka tsela ya ho buisana ka botho, kutlwisiso le hlompho ho bakudi. Basebetsi ba bophelo ba tla fumana tlhokomelo ya kelello le tshehetso hoba ba bolokwe ba thabile hobane basebetsi ha ba kgathetse kelellong, ba keke ba fana ka tlhokomelo e right. Ke tla sebedisa technology ho latela meriana ka nako ya nnete ho netefatsa hore ha e feela ntle le tlhokomediso.

Bohlokwa ba dirapa tsena mo dikolong tsa rona ke hore ho thusa bana ho tseba hore hona le dijo tseo ba ka ikgodisetsang tsona ka malapeng mme tse ka ba fang matlafalo mo mmeleng ya bona. Hape ho thusa ka hore ba kgone ho tseba hore ho na le tsela ya ho boloka tjhelete, di matlafatsa mmele, ha di fumanehe feela moo mabenkeleng. Empa o ka kgona o le motho o ikhudisetsa tsona ka hare ho jarete ya hao. Hona hape ho ka kgothalletsa bana le hona ho ba phephetsa hore le bona ba ke ba thuse mona le mane ka khudiso, e le hore ba kgone ho fumana tsebo e nepahetseng.

Ho pata bokudi ke hona ho bolayang wena kapa moratuwa wa hao le ka phela bophelo bo felletseng. Ha le sa tshabe ho batla thuso. Setjhaba sa heso sa motsaneng ke kopa ho le hopotsa hore ho ya tleliniking ho sesupo sa bofokodi empa ke sesupo sa boikarabelo. Maikutlo a batho ha a tshwanela ho ba a bolayang bophelo ba hao. Basebetsi ba bophelo ba teng ho thusa wena e seng ho ahlola. Keletso ya ka ke ena ho lona, tlohela maikutlo a dihlong bophelo ho bona leihlo kopa tshehetso ho motho ya tshepahalang, metswalle kapa ho leloko tseba hore le wena o ka phela hantle le ha o fumane tshwaetso ya HIV, TB kapa mafu a mang. Hopola hore motho ke motho le ho kula. Ha re pheleng.

TB ke bolwetsi ba sefuba bo amanang le matshwafo a motho ka mo hare. TB ke bolwetsi bo o kekeng wa bo thola ka ho ama motho kapa ona madi kapa ho kopanela diphate le motho TB Ke lefu le tsamayang ka dikokwana, e leng tsona di-germs le tsamaya mona moyeng, le fumaneha moyeng mme TB e ya fola ha motho a itlhokometse hantle mme a nwa m meriana ya hae ka nepo ka nako e tshwanelang.